Di ba ama ka go palelwa ke go batla tiro online, go palelwa ke go tsaya karolo mo dithutong tsa online, go kgaolwa mo puisanong ya ditlhaloso tsa tiro, go palelwa ka go bona ditaelo le ditiro tsa letsatsi le letsatsi.

Ke dirisa data ya Capitec Bank, ke reka ten gigabyte ka hundred and fifty, ke e dirisa kgwedi yotlhe. Ke e dirisa go tsena gotlhe mo social media. Ke tlhopile yone ka gonne madi a teng a botoka mo go di-network-e tse dingwe, ebile ga e fele ka bonako. Ke kgona go hotspot-a le bana ba ka ba le babedi ka yone.

Tlhwatlhwa ya data e e ke e rekileng kgwedi e e fitileng ke hundred and fifty, ke e dirisa kgwedi yotlhe. Fa motho a batla go reka data, go botlhokwa go lebelela dilo tse di latelang, theko ya data, madi a sephiri, mofuta wa data, lobelo la teng, di tlhopa, kopa di-packet-e, bontsi le boleng, dipolelo le maemo.

Ne nka itumelela data ya twenty gig ya Capitec, ka gonne nka e kgona go e dirisa kgwedi yotlhe ka moka. Nka rata fa e ka kena fa kgwedi e simolola ka di-one, gore ke kgone go e dirisa kgwedi yotlhe ke sa sokole ka data.

Tsela e thekenoloji ya five gig e tla fetola go dirisiwa ga tshedimosetso ya mogala ke e e latelang lobelo la ditiriso, ditiriso ya didiriswa tse di gontsi, ditiro tse di tsamaelanang le nako ya nnete. Madirelo a a ka tswelelang mosola thata ke thekenoloji ya five gig kgokaganyo, botsogo, temothuo, palamo, thuto, ditšhono tse dišwa . Tse di ka tlhagang ke tse di latelang, madirelo a mašwa tse di ikemetseng, economy ya botswerere, ditiro tse di ikemetseng.

Tsela ya go tsenya data ke e e latelang, ga o e reka ka App-e ya banka, o bula App-pe, o tsenya dinomoro tsa gago tsa mogala, o tlhophe network-e e o e dirisang, o bowe o kgethe data o e batlang. Ga o fetsa, e tla go romelela data ya gago ya tsena mo mogaleng wa gago. Tsela e nngwe gape ke e e latelang, o reka data kwa shop-ong, ba tla go fa le pampiri le le nang le dinomoro tsa data, go tobetsa star one three six star, go latele dinomoro tse ba go fileng tsone, go latele hash-e. E tla go tlhagisetsa data gore e tsene le gore ke ya eng.

Se o ka se dirang fa data e fedile ke tse di latelang, go lebelela gore go na le motho yo o dirisang data ya gago ka hotspot-te. O bowe o founele network-e provider-ra ya gago go botsa gore ke eng se se fetsang data, go netefatsa gore data ya gago e bolokegile. O tlamehile o dire tse di latelang, go tima auto date le auto download, go tima dingwe tse di jang data le fa o sa di dirise, go bulela low data mode, le go dirisa data saver.

Go reka moya, mme o e fetolelwe gore go nne data. O ka reka moya, morago o dirise USSD code go reka data. O tlhophe data o e batlang, mme o dirise moya e o go e reka. Re ka boloka madi jang fa re dirisa data? Go bulela data server go download ka Wi-Fi, go tima data fa o robetse le fa o sa e dirise, go dirisa Wi-Fi fa e le teng, go tima background data.